Kwiintsuku zakudala kwakuneenkolelo zokuba indoda egulayo iyatefa, abantu abathanda ukugula ngabantu abangoomama. Yenye yezinto ekumele sizitshintshe ezo ngokwazisa nokufundisa wonke umntu ukuba ingulo ifumana noba ngubani, sitshintshe indlela ekucingwa ngazo nendlela amadoda acinga ngayo ngengulo ezikhoyo.

Andinalwazi olungako ngoba ukuqala kwam ukuya ekliniki ndifuna uncedo nokumelana ngoxinizelelo besendisesikolweni edolophini enkulu, ngoko ke ngokujonga kwam ikliniki ezisemaphandleni ayingomba eziye zithethe ngawo into yoxinzelelo. Ngoba ukhumbule kule mpendulo endiyithethile kumubuzo le ndigqibo kuwenza kukuba ayizozinto ekuthethwa ngazo uxinzelelo, especially.

Ayoyinto ekumele kufundiswe amadoda ngayo kuphela, yinto ekumele kufundiswe wonke umntu, oogqirha amanesi. Wonke umntu kumele afundiswe ngento yokuba ukugula ngasengqondweni yinto eqhelekileyo, kangakumbi kwiindawo ezisemaphandleni ngoba nangona umntu engu-doctor engugqirha okanye engunesi, iingqondo zokuba umntu ogulayo ngengqondo oyindoda ngumntu otefayo isezizinto abazikholelwayo ngoba isikolo ayoyinto ekhupha iinkolelo.

Ukwazi ukuba awunguwe wedwa yenye yezinto ezenza ukuba intliziyo yakho ixole. Indawo, amaqela enkxaso apho abantu bekwazi ukuba bathethe nabanye abantu abafana nabo, baze bacebisane ngeendlela ezingafaniyo apho bakwazi ukuthi bajongane neengxaki abadibana nazo zinganceda kakhulu.

Akunjalo. Imigaqosiseko ekhona ebhaliweyo kwilizwe jikelele iyathetha ukuba iindawo ngeendawo apho kusebenza khona abantu kufanele kube khona umntu apho abantu abasebenzayo abadibana nabo. Kodwa ke ayoyimithetho esiyilandelayo leyo. Ngoko ke kumele sikhe sijongane nale migaqosiseko esiyibekelweyo ukuba ezi zinto ezibhaliweyo ziyalandelwa na, ngoko ke urhulumente ingakumbi abantu boncedo lwezonyango ukuze bakwazi ukudibana nabantu nomntu okanye abantu abazawukwazi ukuba bathethe nabo emva kwizehlo abangakwazi ukumelana nazo abasebenza kuzo.

Ndingaya, ngoba ke mna ndingumntu okholelwayo kakhulu ukuba kukhona izinto amagqirha okanye izangoma ezizaziyo, ezikwazi ukuba zincedane nempilo yomntu, apho oogqirha basezibhedlele abangazaziyo.

Andikadibani nabo kule ndawo endihlala kuyo kodwa ndidibana nabo rhoqo esikolweni, ngabantu abaphetheke kakuhle ngoba ke kungabe baphetheke kakuhle ngoba ke basendaweni yokufunda yezinga eliphezulu.

Azikho, azikho. Uphando lwam lwale nto endiyifundayo lujonga ezo zinto ukuba ngaba zikhona iindlela kwezempilo apho baphucula khona indlela kubantu abaphila nokhubazeko. Azikho.

Impilo yengqondo yendoda ngeyona nto ibalulekile ngoba ichaphazela kakhulu indlela ephatha ngalo usapho lwayo. Masithi ke indoda ikhulele emzini apho ibibethwa khona, apho ibahlale ingxoliswa, nangona ke ingazuba ngumntu ongxolisayo okanye obhethayo zikhona ezinye iindlela apho angathi axhaphaze ngalo, ngazo usapho lwakhe.

Bangamncedisa ngeendlela ezingenkulwanga, ukuthatha umntana umkhulisile okanye uthathe umntana uhlale naye nokuba ziiyure ezimbini. Ukuncedisa umama ukuba uhlambele umntana iimpahla zakhe, ukuncedisa yena kanye umama ukuba umane umenzela ukutya naye umhlambele iimpahla zakhe. Uhlale umkhuthaza ukuthi usabukeka emhle kwaye uyambona ukuthi uzama ngandlela zonke, yenye yezinto ezingancedisana nomama ezo.

Amayeza okugonya anciphisa ukusasazeka kweCOVID, ngokuba ukuba ugonyile iCOVID ayoyinto ezawuphinde ikuphathe kwakhona. Ngoba xa uphethwe yiCOVID wena ungumntu uchaphazela abanye abantu abaninzi, ngoba akuchaphazeli mntu omnye.

Andinawo umzimba omkhulu, oko ndakhula ndinomzimba omncinci ndawunikwa sewehlile.

Mhlobo wam, ndiqaphele ukuba xa ndiphanda ukuba le ndlela oziva ngayo ayondlela engeyiyo, yindlela nje umzimba wakho obonisayo ukuba ugqiba usandula ukubeleka. Ngoko ke ndingacebisa ukuba uthethe nogqirha wakho ukuze wena nogqirha wakho nifumane iindlela zokuba uncedakale, ukwazi ukubuyela kumntu lo ubunguye.

Kubona kwiiklinikhi nakwizibhedlela abantu befundiswa ngobungozi bamayeza angekho semthethweni.

Eyona nto ndingayithetha kukuba kuhle ukufundisa abantwana abaneminyaka engaphantsi kwe-sixteen ekuthinteleni umitho, ngeendlela zokuthintela umitho. Kodwa ke into yokwabelana ngesondo sisigqibo esithathwa ngumntu eyedwa ngoba ke kweli xesha esiphila ngazo akukho nto isemfihlakalweni, kwaye akukho nto ifihliweyo. Ngoko ke makuqhutywe kufundiswe kodwa ke isigqibo sihlale sisomntu.